Xa kukho ibisi elinintsi besinothatha elinye ibisi silithengisele abantu ukuze bakwazi ukuphunga abanye. Abantu bayathanda ukuphunga ngebisi lenkomo. Elinye ibisi besinolithatha silivuthiswe sikwazi ukwenza amasi. Emveni koko sithathe siwathengise njengamasi abantu bazokwazi ukutya ngawo umphokoqo. Emveni koko singakwazi ukwenza imali, sithengele abantwana izihlangu zesikolo.

Abafuyi beenkomo neegusha into abanokuyenza ukukhusela imfuyo yabo ingafunyanwa luchwane, zisusa kwindawo enodaka bakhangele indawo engenadaka. Okanye kule ndawo inodaka bazame ukubeka ingca bagalele nomhlaba ukuze kungabikho daka kakhulu.

Xa kuthethwa ngamathuba okuthengisa kuthethwa ngokuthengisa izityalo ezo bazawube bezilimile, nemfuyo yakhe uzawukwazi ukuyithengisa ngokohlobo ezimile ngalo. Ke ngoku phayana enokholeji nedyunivesithi ufundisiwe indlela amakaziphathe ngayo izityalo zakhe nemfuyo yakhe nendlela ekufanele athengise ngayo.

Into engumcelimngeni, uRhulumente wethu akazimiselanga ukukhupha imali ekuphuhliseni abantu kwimizimveliso. Ke ngoku imizimveliso leyo iyavalwa kuba uRhulumente wethu akazimiselanga kwaye ndicinga ukuba i-youth nayo ayinalo ixesha lemizimveliso.

Xa imvula inqabile izivuno ziyafa, umhlaba wome, akho nto iphuhlayo. Ke ngoku umfama alahlekelwe yimali eninzi kuba akukho nto iphuhlekayo kuba izityalo zakhe zomile nomhlaba womile kwaye nomhlaba uye ke ngoku umoshakala.

Ingxaki yinto yokuba abantwana abanintsi abakhulayo abanalo ixesha okanye mandithi abanawo umdla ngakwezotyalo. Ezilalini ezinintsi ifama zihleli azisetyenziswa kuba akho mntu unolwazi ngokufuya nangokulima. Kungako ke ngoku zihleli iifama ezinintsi zingasetyenziswa.

Uyahamba uye entsimini uyihlakule intsimi yakho kakuhle, uze ke ngoku uthathe ubulongwe beenkomo ugalele phayana buhlale ke ngoku. Emveni koko ke ngoku, emveni kwexesha ugalele ke ngoku obaa bulongwe. Uthathe ke ngoku ufake izityalo zakho zizokwazi ke ngoku uba zichume.

Kwifama yam funeke ndinawo umgubo nezichumisi, ndinayo imihlakulo, ndinayo neteletele for ukukwazi ukuba ndikwazi ukutyala kakuhle.

Abantu abanomdla kakhulu ukuthenga ngabantu abenza umdiliya omfaxangiweyo, ngokwesiLungu abantu abenza i-wine. Ngabo abanokuba nomdla kakhulu ukuthenga le midiliya yam.

Ndingakhetha imvula egqithisileyo kuba noko yona imvula, ewe iyamosha, kodwa ziba khona ezinye iziqhamo ezikwazi ukuphila kwimvula enintsi ezidinga imvula egqithisileyo.

Uqoqosho lwaseMzantsi Afrika luye lukhule. Emveni kokuba likhulile livule amathuba omsebenzi kuba xa ezi mveliso ziye zathengiswa kwamanye amazwe kufumaniseke ukuba ziyadingeka kakhulu kula mazwe, kuye kaloku kudingeke ukuba makuqeshwe abanye abantu abazokwazi ukwenza iimveliso. Ke ngoku ke ngoku iye ivule ke ngoku uqoqosho then ke ngoku.

Abantu funeka bazithengele amaqanda okanye abantu mabazithengele iinkukhu zabo bazifuye, bakwazi ke ngoku ukuvelisa awabo amaqanda.

Oyena mthi ufunwa kakhulu emarikeni yiorenji kuba iorenji ithandwa kakhulu kwaye yeyona yenza uqoqosho lukhule apha eMzantsi Afrika.

Xa izinto ezinintsi zizabe ziphuma apha eMzantsi Afrika zithengiselwa amanye amazwe ziza kwenza uqoqosho lwethu lukhule. Kuba kaloku izinto ezinintsi zizawube zisuka kuthi sithengisela amanye amazwe, uqoqosho lwethu lukhule kakhulu ke ngoku.

Ezolimo ayingomsebenzi ophantsi ngumsebenzi, onemali kakhulu kuba izinto zakho othe wazilima okanye othe wazityala xa sowuzithengisa, uye uzithengisele abantu. Emveni koko futhi uye ufumaniseke ukuba izinto ezi zakho uzawube uzilima zibaluleke kakhulu and ziyadingeka eluntwini. Ke ngoku ke ngoku xa sowuzithengisa uye ufumane imali enintsi kuba kaloku xa uthengisa umzekelo imfuyo, imfuyo ibalulekile ngoba abantu bayayidinga inyama. Xa ke ngoku use ke ngoku uthengisela abantu ke ngoku imfuyo ungenelwa yimali, leyo ke ngoku ikwenza ke ngoku wena ke ngoku ungayisokoli imali.

I-organic farming, amafama aye acinge ngendlela elungileyo ukukhusela umhlaba wabo. Akasebenzisi ii-chemicals, basebenzisa izityalo ezibolileyo kunye nobulongwe beemfuyo yabo ukwenza umhlaba wabo utyebe. Abasebenzisi zi-chemicals.

Alukho uncedo amafama alufumanayo kuRhulumente ngokokwazi kwam. Amafama ayazenzela, ayazibonela. Andikava nto idibanisa uRhulumente namafama, uRhulumente akawaxhasi amafama.